Abantu abangamadoda baluncedo kakhulu xa kuza kwenziwa isiko lokwaluka ekuhlaleni, kuba baye bayogawula iinkuni, benze ibhoma lomkhwetha. Ukuba kuzawuxhelwa, ixhelwa ngabo inkomo. Baba luncedo kakhulu nakwezinye izinto ezininzi eziye ifemeli zijongane nayo.

Kukuba kufuneka qho liyokujonga umkhwetha kwaye lingashiyi suku. Liyokumjonga imeko akuyo ukuba iserayithi na.

igalelalo elihle kuba siye sizame ukwenza iimenyu ezintsha, nathi khe sive ukutya okutyiwa kumazwe aphesheya kuze ngenye imini xa utyelele khona ukwazi ukutya ukutya okutyiwa phesheya.

Abafazi baye badlale indima enkulu kakhulu ekulungiseni ukutya kumaxesha onke, kuba abantu emveni kwaloo mhlangano nibe ninawo baye bafune into esiwa phantsi kwempumlo.

Babhubha kuba abanye amakhankatha awakho semthethweni, umntu wenza into angayaziyo emntaneni, kwaye oko akulunganga. Ngelinye ixesha umntu angene kanti imeko yakhe ayintlanga ukuba angaya esuthwini. Zizinto ezingathi zijongwe ezo uba umntana angayi kwisiko lolwaluko impilo yakhe ingakho rayithi, ingalungelanga ukuba ayokwaluka.

Indawo ekuzawuqhutyelwa kuwo umtshato, izinto zokupheka ngelinye ixesha. Athi omnye makwenziwe ngomlinganiselelo omngaka omnye angavumi, ayigatye loo nto.

Indima yendoda okanye utata entsatsheni ibaluleke kakhulu. Ikhaya elingenatata ayisilokhaya kwaye liyadeleleka, akubikho sidima, abantu bazenzele unothanda. Kanti xa kukho umntu oyindoda okanye utata liye lihlonipheke ikhaya.

Uqala ucoce izandla phambi kokuba ulungiselele ukupheka ukutya. Ubilise amanzi, ugalele ityuwa embizeni. Xa amanzi ethe abila ugalele umilimili wakho, uzamise ngefolokhwe.

Xa uzilele umntu oyindoda ungumntu ongumama uye unxibe iimpahla ezimnyama kuba uzilile, awunokunxiba iimpahla ezimhlophe uzilile. Kwaye kubakho imiqathango eye ibekwe likhaya, izinto othi uzenze nothi ungazenzi for ixesha elithile.

Indlela abaye bathi bayithathe xa besiya esikolweni inde kwaye inamatyholo, ngoko ndiye ndibe nexhala lokuba bangadibana nabantu babantlonte kulaa ndlela. Ingakumbi kule mihla siphila kuyo, abantu bayabulawa.

Umphokoqo onamasi ndandivuya kakhulu xa ndingena egeyithini ndiwuve ingathi unuka ukurhawuka. Ube namasi wawo emnandi ngeyona ndlela.

Luluvo oluyindlela erayithi kuba awukwazi uthi ungumntana ube nomntana aphinde akubize njengomama.

Indima edlalwa ngabantu ekuhlaleni ekulweni izimilo zabantwana ininzi kakhulu. Ukubajonga uba bangathuki, bangafundi ukuthetha izinto ezingekhoyo kunye nokuhloniphana.

Ndingakhetha umgidi ndinxibe umbhaco, incebeta, iintsimbi kunye neqhiya esisitofu.

Ndingabafundisa kwizikolo ezithetha ulwimi lwabo kuba ilwimi lesiNgesi ngelinye ixesha ayizi kubalungela kwezinye izinto. Kwaye ndingabaxelela ukuba imvelaphi yabo umntu ibalulekile, azazi ukuba usuka phi, ungubani waphi. Kubalulekile ukuthetha ulwimi lwakho, not ulwimi lwasentshona ngelinye ixesha.